Ditlamelwana ke dilo tse dipholo e di fa motho ka thulaganyo ya tlhagiso dijo kana thuso. Bagolo ba ka fiwa mabele kana le bese go tswa mo diphologolong. Bogolo jwa Lefapha la Pholo puso mo thusang ya bogobe tlhagiso le tlhokomelo Lefapha la Pholo le ka thusa ka thuto ya tlhagiso ya meento le tlhokomelo ya pholo ditlhare le ditlhomamiso le ditlhabololo go thusa ka diporojeke tse di tlisang metsi.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone, ka gonne ba ka gonne ga ba le mo lelapeng banna ba phothulogile ba kgona go kry-a tshegetso ba lelapa la bone ba kgone go ba bontsha le lerato ebile bagodi ba ikutlwa ba itumetse thata ge ba le mo tikologong e e ba e tlwaetseng seo se bafa boitumelo le kagiso mo moweng. Go molemo gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gonne seo se ba fa lerato tshegetso ya maikutlo le kgolaganyo ya setso mme ebile le bagodi ba kgona go ruta bana ka tsa setso.

Di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng tse ba di lebeletseng mo setsong. Sa ntlha, lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi. Go na le kgopolo ya gore bana kana losika ba tshwanetse go tsaya maikarabelo ka botlalo. Sa bobedi, bagodi ba tshwanetse go nna mo lelapeng. Batho ba gopola gore ba isa bagodi kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka bagodi ke sesupo sa go se ba rate kana go ba felelwa ke pelo. Se e leng boammaaruri ke gore lelapa ga le kgone ka gale go tlhokomela bagodi ka botlalo, lebaka legolo e le dikgwetlho tsa tiro kana go nna kgakala le lelapa. Sa bobedi go tlhokomela bagodi ke tiro ya mongwe le mongwe, e seng basadi fela.

Phetogo ya nako le ditlamorago, le fa ditso di gatelela go tlhokomela batsofe mo malapeng, botshelo jwa segompieno bo kgatlhisa dikgwetlho. Batho ba nna mo metseng ba tshela ka mmereko e kgabaganyang le nako, mme se se ka fetola maikutlo a setso go tswa mo go tlhokomeleng mo tlhokomelong ya lelapa go ya mo tlhokomelong ya makala mo professional.

Tikologong ya me go na le ditirelo tse di tlamelwang bagodi, jaaka bagodi ba amogela madi a tshegetso kgwedi le kgwedi. Kalafi ya mahala mo dipetleleng tsa puso batho ba ba etelelang bagodi mo malapeng go ba thusa ka tlhokomelo.

Mafelo a NGO a tlamela dijo, diaparo le tshegetso ya maikutlo mme bontsi jwa ona ke mahala, kgotsa go kopa meneelo bombas ka ba etela bagodi mo lapeng le go ba thusa mme gantsi e duelwa kana go amogela thuso ya puso. Ka dikago tse di tsamaisiwang ke Department of Social Development ditirelo tse ba di fang bagodi ke dijo 'tsatsi le letsatsi boroko le pholoso tlhokomelo ya botsogo ne kalafi selo a puso a le ka ngwa go nna mahala kgotsa a duela tefo e nnyane e itshetlegile teng ka mogodi le phenšene ya gago.

Thulaganyo ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa ka old age grant. Dikago tsa tlhokomelo le kalafi ya mahala mo dipetleleng le fa go ntse jalo ena le dikgang tse jaaka go selekane ga mafelo a tlhokomelo. Phitlhelelo e e kwa tlase mo mafelong a kgakala e le phokotso ya badiri ba tlhokomelo go ka tokafala ga go ka okediwa mafelo a tlhokomelo gwa nna le badiri ba ba lekaneng.

Phenšene e ya puso ya batsofe e ka tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone ka go ba ba tshireletso ya madi, go fokotsa lehuma le go ba thusa gore rekisa dilo tsa motheo le tlhokomelo ya botsogo le fa e sa kgone go kgotsofatsa ditlhoko tsotlhe tse ba di tlhokang.

Ee, ke ka tlhalosa go dira kopo ya phenšene ya puso ya batsofe le amogele go akaretsa dikgato tse di latelang. Netefatsa gore o lekane go kwadisa o tshwanetse go nna le dingwaga di le masome a thataro. Kgobokanya ditlankana tse di maleba lekwalo itshupo ditokomane tsa banka tsenya kopo kwa ofising tsa SASSA e gaufi le wena kopana le kana mmereki wa SASSA ba tla sekaseka ditokomane le kopo ya gago amogela phenšene o tla amogela kgwedi le kgwedi ga fa o amogetswe tlhalosa diphetogo o bega fa maemo a gago a botshelo a fetoga.

Phenšene ya puso ya batsofe e fokotsa morwalo wa madi ka go tsosa sentle fa batsofe madi a go reka dilo tsa botshelo nna mothapo wa letseno mo lapeng. Go thusa go reka dijo le ditlhare ebile ga e thuse batsofe fela mo lapeng ka karetso e fokotsa kgatelelo mo batlhokomeding, ebile e kgontsha lelapa go rulaganya sentle di tshenyegelo mo lapeng.

Go simolola go bona madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a marataro ka gonne ga o leka fa tlase ga dingwaga tseo gantsi bangwe e be ba santse ba kgona go bereka mme morago ga dingwaga tse di beilweng masome a marataro ga o sa na matla a go kry-a tiro gape.